Ke ne ka ikutlwa ke itumetse thata, jaaka ke ne ke fofela kwa nageng ya Cape Town.

Ee ke toro ya me go ka palama sefofane, jaaka ke tla rata go pagama sefofane sa SA Link ke kgone go bona loapi kwa godimo. Batho ba bantsi batho ba sefofane jaaka ba bona ditlhagiso mo thelebišeneng ka bokotsi jwa difofane jaaka batho ba kry-a di-accident-e tsa difofane go ya ka nna nka rata go fofa ka sa SA Link ke kgone go utlwa se batho ba se utlwang.

Go tlhokega pass-a setefikeiti sa letshoroma la serololwana, go boela sefofane, dipego tsa sesole. Kwa boemelong jwa Aforika Borwa, go goroga check in, tshireletsego le tsamaisano ya batho, gate boarding kwa boemelong jwa Nigeria, go goroga landing card, customs thoto o tlhoka go baya thoto tsa gagwe mo mafelong a tlhotlhobang thoto go tswa kwa boemelong fofane, fa a sena go fetsa tseno tsotlhe go ka tsamaya la kwa moseja a le mo ditaolong tsa , fa o le mo metsweding wa Nigeria o ka nna ba botsa batho gore ba ka go thusa go ya kwa ditshwaneng tsa gagwe.

Ke rata ditlhwatlhwa tse di kwa tlase, go fokotsa tshukudu le kgotlhelego ya ditokologo, go bonolo go ruta bopelotelele boleng jwa botshelo. E nngwe e ke sa e ratang ka dibese dipego tsa dipitse, dinako tsa go tsamaya tse di telele, go kgatlhega go letela kwa ditopong, go tlhoka tshedimosetso, dibese tse di tletseng.

Go tlhoka didiriswa tse di lekaneng, go sa tlwaelegang le thekenoloji, go tlhoka dilo tse di tlhokegang, ditlhwatlhwa tsa ditiragalo. Mathata a a amanang le go dirisa karata go na le tse di sa dumelaneng, go tlhokega ga di diriswa di ka senyega kgotsa didiriswa tsa go bala mo dibeseng di ka se dire sentle ka ntlha ya go se nne le marang a inthanete a botoka, go tlhokega go tlatsa karata go ka nna thata go tlatsa karata ya go tlhoka didiriswa, go senyega ga dikarata tse di botlhale di ka sengwa ke go gogiwa ke di magnet-e, ditlhwatlhwa tse di sa feleng, mathata a mangwe amanang le diphetogo tseno go se tsamaya le diphetogo go sa tshepege ga ditirelo.

Dikarolo tsa go nna mokgwetsi yo o siameng wa bese pabalelo, bokgoni jwa go kgweetsa, boitshoko le go iketla, bokgoni jwa go buisana le batho, tsamaiso ya nako. Se bakgweetsi ba dibese se ba se dirang go tokafatsa go ya tirong go naya pabalelo, maitsholo a a siameng le a molemo, go fitlha ka nako, go nna le botho.

Dikotsi tsa madi, intimidation, dikhudugo, dikotsi mo go bao ba senang baithopi, dipelaelo mo badiring, ditlamorago tsa semolao, go senngwa ka ga dithoto. Batho ba ba yang tirong ba amega jang fa di badiredi ba dibese ba strike? Mathata a dipalangwa, di-taxi tse di tletseng, go tlhokega ga madi. Mathata a go fitlhetseng dilo tse dingwe batho ba ba nang le bogole ba ka nna le mathata a go dirisa dipalangwa tse dingwe, mme seo sa ba thatafeletsa go tsamaya, kgatelelo ya maikutlo go batla ditsela tse dingwe tsa go ya tiro letsatsi le letsatsi ka nako ya strike go ka bakela batho kgatelelo ya maikutlo le go tlhoka ditaolelo.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go netefatsa gore ditiro tsa yone di tsamaya sentle le go direla batho botlhe ba ba di dirisang, dintlha tsa kono kono di akaretsa go rulaganya ditiro, go direla setšhaba, go a tlhama nako. Tse dingwe gape gore dibese di ka dirang gore go ema ka dinao tlhomamiso nako ya go goroga pele, ithute ditsela tse dingwe, botsa mongwe wa badirisi ba dibese, lefisa bese fa o na le nako ya go lefa o ka lefa bese ya sephiri gore e go rwale, letela bese e tla fa o sa kgone go lefa bese ya sephiri letela bese e tlang.